Ke dilo tsa go tshwana le lekwalo itshupo le bopaki jwa kwa o dulang gone, le lekwalo la go supa gore o tsena sekolo, le madi a a tlhokegang a go bula karata.

Fa o simolola go aga sekoloto, karata e e bonolo e e senang dituelo tse di kwa godimo e ka nna kgetho e e. Siameng maemo a gago a sekoloto a tla ama futa wa dikarata tse o ka di bonang, bala ditlhatlhobo tsa dikarata tsa sekoloto tse di kwadilweng ke bakwadi ba ditšhelete, le didiriswa tsa dikarata tse dingwe.

Sekoloto le history ya gago di na le seabe se segolo mo katlegong ya karata ya sekoloto, ka gore baadimi ba sekoloto ba di dirisa go lekola kotsi ya go adima tšhelete, fa sekoloto kgotsa hisetori ya go adima madi e le e sa itumedisang, e ka baka gore o ganwe, mme go tokafatsa kgang e ke fela fa o ka tswelela go patala dikoloto tsa gago kgwedi le kgwedi.

Go ikopela dikarata di le dintsi ka nako e le nngwe go ka nna le seabe se se maswe mo maduo a gago a sekoloto, go neela tshedimosetso e e seng ya boammaaruri e e jaaka letseno la gago go ka dira gore kopo ya gagwe e ganwe, mme go netefatsa gore kopo ya gagwe e tsamaya sentle, pele ga o dira karata ya sekoloto dira dipatlisiso ka mefuta e e farologaneng ya dikarata tse di leng teng le go bapisa megolo le ditshiamelo tsa teng.

Go ipha nako ya go buisa le go tlhaloganya tumelano ya karata ya sekoloto ke tsela e e botlhale ya go itshireletsa, go laola ditšhelete tsa gago le go dira ditshwetso tse di nang le tshedimosetso e e tletseng.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka go thusa batho go dira ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto, ka go ba ruta ka mefuta e e farologaneng ya dikarata tsa sekoloto, dituelo le maemo, le go aga maduo a a siameng a sekoloto.

Go botlhokwa go lemoga gore morokotso wa go bula sekoloto gantsi o kwa godimo thata, go dira ditshwetso tse di botlhale ke go dira mokgwa ono fela fa go tlhokega, le go leka go busetsa madi a o a dirisitseng ka bonako jo bo kgonegang gore o seke wa duela morokotso o montsi.

Overdraft e ka nna thuso e kgolo fa e dirisiwa ka kelo-tlhoko, mme e ka nna kotsi fa e dirisiwa ka go tlhoka kelo-tlhoko go botlhokwa go tlhaloganya ditlhokego tsa bank-a le go dirisa overdraft fela fa go tlhokega thata eseng fela le fela.

Tuelo e lefiswang fa o dira theko, kgotsa o ntsha madi mme akhaonto ya gago e sena madi a a lekaneng go duelela tshekatsheko eo, tsela ya go tila ke go ela tlhoko tekanyetso ya gago ka metlha le metlha go ka go thusa go tila go dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo account-ong.

Fa motho a duela dituelo tse dintsi madi a mo salang a ka dirisa go reka dilo tse a di tlhokang a fokotsega, se se ka dira gore motho a thatafalela ke go itshedisa le go fitlhelela dilo tse a di tlhokang, fa o na le bothata jwa go duela dituelo tsa gago o ka bua le bank-a, o ka buisana le bone gore a ba ka go thusa ka bothata jo o nang le bone.

Fa o na le nako e e lekaneng o ka leka go boloka madi a o a tlhokang, o ka dira toga-maano ya go boloka madi kgwedi le kgwedi go fitlha o nna le madi a o a lekaneng, se se thusa go tila go adima madi gotlhelele ka jalo ga ona go duela ditshenyegelo dipe.

Tirelo e e thusa motho yo o nang le leeto gontsha madi a dinaga di sele pele a tsamaya, bank-a e tla go neela madi a o a batlang, dintlha tse di maleba le ditlhwatlhwa ke go order-a madi a dinaga di sele, ditlhwatlhwa tsa go ananya madi le dituelo tsa go ananya madi, mme melemo ya go dirisa tirelo e ke go sireletsega.

Forex ke mmaraka o gwebang ka ditšhelete tsa dinaga tse di farologaneng, go tlhokega go tlhaloganya mmaraka, go ithuta ditlhopha tsa tšhelete madi a go simolola le akhaonto ya ya Forex.

Ke gore forex e ka kgona go dira gore batho ba dire tšhelete e ntsi ka nako e e khutshwane, mme dikgang tse dingwe di bua ka batho ba ba latlhegetsweng ke madi a bona ka bonako fela go tsena mo Forex.